Ndza mi amukela eka purasi ku xavisa tidirivi ku katsa ni vinyo ro hlawuleka swinene purasi leri ri hlawulekile swinene nene hikuva ri endla vinyo yo nandziha ngopfu naswona vinyo leyi yi endliwa kwala kaya kwala etikweni ra Afrika-Dzonga purasi leri ri endla vinyo hi xitalo naswona ri thola vatirhi hi magidigidi leswi swi endla leswaku yi seketela ikonomi hi xiyimo xa le henhla.

Ensin'wini ya mina ndzi ndzi nga byala mavele timanga tinyawa tindluwa swimilana mihandzu hi ku hambana ka yona yo fana na tiperekisi tipapaya matamatisi na swin'wana na swin'wana misava ya kwala exifundzenikulu xa Limpopo yi fuwile swinene yi tlhela yi va misava leyi noneke.

Swiyimo leswinene swo kula ka timanga ta xo sungula hi maxelo timanga bambara ti fanele ku byariwa eka maxelo yo kufumela lawa ya nga ri ya nga ri na ku xirhami xa vumbirhi i mahiselo ku laveka mahiselo ya kahle leswaku timanga bambara ta kota ku kula kahle mahiselo ya fanele ya va kwalomu ka twenty ku ku fikela twenty eight wa ti-degrees celcius.

Vekela eka swivala kumbe emakaya ku hlengeleta mati ya mpfula eka mathangi yo hlayisa mati borha ti-borehole loko mati ya ri hansi ka misava ya kumeka tirhisa tipompi leti tirhisaka dyambu kumbe moya ku hunguta ntsengo aka madamu lamatsongo leswaku u ta kota ku hlayisa mati lama khulukaka hi nguva ya timpfula.

Swi na nkoka swinene nene ku tlhavela swifuwo hikuva swifuwo a swi hanyi ntsena hi swakudya ku katsa ni mati swi fanerile leswaku swi tlhaveriwa eka switsongwatsongwana swo hambanahambana loko swifuwo swi nga tlhaveriwi eka switsongwatsongwana swo hambanahambana swi swi ta fa hi xitalo naswona leswi ta endla leswaku bindzu ku katsa ni mbuyelo wa bindzu wu ya ehansi swinene.

Ndzi nga tiyisisa leswaku switirhisiwa swa kwalani nsimini swi tshama swi basile hi ku swi hlantswa nkarhi na nkarhi leswi swi ta endla leswaku nhlayo kumbe ndlela kumbe mukhuva lowu xitsongwatsongwana lexi xi hangalakaka hi wona wu ya ehansi a ndzi ta tlhela ndzi hunguta nhlayo ya vayeni lava vhakelaka nsimu nsimu wa mina a ndzi ta tiyisisa leswaku swiharhi a swi tlhaveriwi kan'we ntsena kambe swi tlhaveriwa endzhaku ka tin'hweti ti nga ri tingani.

Xo sungula tiyisisa leswaku tihomu ta wena ti hlayisekile naswona ti dya kahle tiyisisa leswaku switirhisiwa leswi u nga ta swi tirhisa ku senga masi swi basile tiyisisa leswaku mahiselo ma le hansi ka mune wa ti-degrees celcius u nga hlanganisi masi ya ya sweswi na ya khale hikuva leswi swi nga vanga switsongwatsongwani hlamba mavoko.

Ndzi tshama ndzi vona homu loko yi sengiwa masi emasin'wini xo sungula switirhisiwa leswi nga ta tirhisiwa ku senga masi swa hlantswiwa leswaku swi tshama swi basile xa vumbirhi homu yi dyisiwa swakudya swa yona leswi ku nga byanyi naswona yi tlhela yi nwisiwa mati yo ringanela kasi xa vunharhu xindichani lexi nga ta tirhisiwa ku khoma masi xi vekeriwa ehansi ka mavele ya tihomu ivi xa vunharhu ku mavoko ivi ku sengiwa masi.

Huku leyi nga hluviwa ku katsa na huku yo ka yi nga hluvangiki i swilo swimbhiri swo hambana huku leyi nga leyi nga hluviwa yi teke hi xinghezi vito leri va nge i ti-resources leswi ku nga nkarhi ku katsa na mavoko leswaku yi ta hluviwa leswi swi endla leswaku ntsengo wa yona wu tlakuka ku tlula huku leyo ka yi nga hluviwangi ku hluva huku swi teka nkarhi swi tlhela swi teka na ntamu.